Zwi humbudzo zwine ndavha nazwo zwo itiwaho nga mitambo ya potwa ya sialala ndi uri vhathu ro vha ri tshi khuvhanganywa ro ambara zwiambaro zwashu zwa sialala zwi ngaho masheḓo, miṅwenda, misisi ndi tshi khou tshina mitshino yo yaho nga u fhambanana i ngaho zwigombela na malende na tshikona ra dovha hafhu ra bika zwiḽiwa zwa sialala zwi ngaho thophi, tshidzimba, dzinḓuhu na miroho i ngaho delele. Afho ro vha ri tshi pembela ra ita na dzi khomphethishini uya nga mivhundu havha na namba wani na namba thuu na namba ṱirii zwa sia zwi tshi ita tshihumbudzi zwi nnzhisa zwine zwa vha hone kha lushaka kana kha kusi kune ra dzula kha kha ko hone.

Dzi nyimbo i dzi dzi khwinisa nga nḓila i tevhelaho musi hu na nyimbo vhana vha a kona u kungea vha a kona u tamba zwavhuḓi hu si na u vetana kana u vhengana kana zwi solo kana u rwana nga tshavho zwi ita uri ṅwana muṅwe na muṅwe na muṅwe a pfhe a na dzangalelo ḽo nyaga u dzhenelela uyo mutambo and zwi dovha hafhu zwa khwaṱhisedza uri vha vhe na tshihumbudzi zwi zwo khwaṱhaho.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri huvhe na milayo kha mitambo ii a huna tshi si na milayo milayo ya mitambo i ita uri hu kone u vha na u pfesesana na u kona u ḓivha uri mutambo i tshimbila nga nḓila ḓe ngauri ha sa vha na milayo eyo ndi zwine zwi ḓo fhedza hu si tshavha na vhukonani havhuḓi vhukati ha vhana avho na u sa pfesesana na u sa nyaga u fha vhaṅwe tshikhala tsha uri vha wane turn yavho ine vha vha kho ḓiphina vha tshi khou fhelelwa nga vhaṅwe.

U tamba mitambo zwi thusa vhana uri vha vhe na zwikili zwinzhi zwo yaho nga u fhambanana zwingaho u vha na tshikili tsha u kona u amba na vhathu u vha na tshikili tsha u kona u ḓi wana u tshi kho u tandulula thaidzo ine vha nga ṱangana nayo musi vha kha mitambo eyo kharali ha sa vha na u pfhesesana vhukati ha vhana hu avha na muthu muthihi kana vho vhalaho vhane vha vha vha na dzangalelo ḽa u nyaga u tandulula thaidzo ine ya vha hone mutambo wa dovha hafhu wa ya phanḓa vha ha dovha hafhu vha vha na tshikili tsha u kona u ṋanga khonani.

Nṋe zwithu zwine nda zwi funesa nga maanḓesa ndi netball ndi yone ine nda pfha uri ndi a takala musi ndi tshi khou ḓimvumvusa ngayo ndi na miṅwaha i fhaṱaho malo ndi tshi khou tamba netball ndo thoma u i tamba u bva tshikoloni u swika zwino.

Zwina vhungoho nga maanḓesa ngauri musi ndi tshi kho ṱuṱuwedza vhathu uri vha vhe na dzangalelo kha zwithu zwine nṋe nda vha nazwo kha dzangalelo vha a kona u wanalesa uri vha na zwikili zwe vha vha vha sathu zwi ḓivha uri vha nazwo u nga wana uri vhavha vha khou balelwa u funesa zwine nṋe nda funa nga ṅwambo wa fhethu hune vha dzula hone nga ṅwambo wa u shotha ha zwishumiswa kana dzi resources kha fhethu hune vha dzula.

Ee vhathu vhaa dzhia zwikili zwine vha vha vha vha nazwo vha zwi ita tshisima tsha tshelede tsumbo u kona u baga huna vhathu vhane vha dzhia tshikili tshavho tsha kona u lugisela zwiḽiwa kana u baga zwine vha vha baga zwikontsi vha a baka dzi khekhe vha ita bisinese nga nḓila ine vha thoma u rengisela vhathu vha tshi vhakalela tshelede u bva hafho ha vho aluwa bisinese ine ya to vha tshisima tsha tshelede.

Khaedu ine nda i vhona ndi ya uri musi riṋe sa vhaswa ritshi nyaga u thoma bindu ri vha ri si na masheleni a u kona u thoma bindu kana u takusa hone tshiṅwe tshifhinga masheleni ri a ḓivha ri naho a si masheleni ane o linganela hune a nga kona u takusa bindu lwa tshifhinga tsho lapfhaho musi ndi si kho lavhelela phurofithi dzine dza ḓo vha hone. Ndi a wana uri ndo shumisa tshelede yoṱhe ine ndavha nayo u thoma bindu fhedzi bindu ḽa sa tshimbile nga nḓila ye nda ndo lavhelela ngayo zwa sala zwi kho ita uri athina phurofiti ye nda wana nahone a huna tshelede ine nda nga i shumisa ya nga thungo u ita bindu uri lise phanḓa na u shuma tshiṅwe tshithu khaedu ndi ine vha ya hone ndi ya uri ri a kona u thoma bindu ḽine a ḽi na vhathu vhanzhi vhane vha nga renga kana vhathu a vha na dzangalelo kha zwithu zwine nda kho rengisa.

U shumisa dzi puḽatifomo dzo fhambanaho dzi nga TikTok, Instagram na Facebook zwi thusa uri muthu a khou anḓadzaho bisinese yawe a sa shumise masheleni u khou anḓadza bisinese yawe hu si na ṱhoḓea ya uri a print mabambiri hu sina ṱhoḓea ya uri a fhedze tshifhinga a kho tshimbila a tshi ṋambatedza mabambiri na fhethu hu ne a dzula hone kana mimoḽoni na ḓoroboni fhedzi nga tshifhinga tshiṱukuṱuku bisinese yavho i vha i tshi vho ḓivha ya fhethu hoṱhe u ya nga u angaredza fhethu hunzhi a songo tambisa tshelede kana a songo shumisa tshelede ende zwi thusa na uri musi vhathu vha tshi ṱoḓa u ḓivha fhethu hune bindu ḽa kho wanala hone vha a kona u zwi wana nga nḓila yo leludzaho.

Ndi u ḓisa masheleni kha shango ḽino sa vhunga hu tshi ḓo vha hu khou ḓa vhathu vha bva kha maṅwe mashango vha tshi khou dalela kana kha mashango kha shango ḽa fhano. Vhathu avho vha ḓovha vha tshi kho renga zwithu zwine zwa wanala ngeno vha ḓovha vha tshi kho rentha kana u dzula vha tshi khou badela kha kha kha kha fhethu ho dzula ho no wanala ngeno vha dovha hafhu vha nga kungeya nga zwiṅwe zwine shango ḽa vho rine ḽavha nazwo zwine vha nga takalela u zwi renga zwine zwa vhuedza ikonomi ya shango ḽa nga ngeno.

Ndi a ndemesa ngauri ra sedza kha dziḓorobo dzashu khulwane dzo no dzula dzi tshi khou bvelela nga dzone dzine dzi tshi kho ḓi tikiwa vho na nga zwiṅwevho. Fhedzi dziḓorobo ṱhukhu dzi ngaho tsumbo dzi ngaho Thohoyanḓou ndi ḓorobo dzine dzavha uri dzi kha ḓi tovha fhasi fhedzi u ḓisiwa ha mitambo kha dzi ḓorobo ṱhukhu zwi ita uri hu vhe na u bvelela ha iyo ḓorobo musi ri tshi sedza kha zwishumiswa zwine zwa shuma kha zwithu zwi ngaho dzi infrastructure ri a wana uri mini zwithu zwezwo zwi a kona u improve ḓorobo i a kona u aluwa ya vha ya manakanaka. Ya kona u tevhela dziṅwe ḓorobo khulwane sa vhunga hu tshi ḓo vha hu na vhathu vhane vha vha tshi ḓo vha vha khou bva kule vha tshi khou ḓa kha ḓorobo ṱhukhu dzine dzavha nazwo zwine zwa vha uri zwi ḓo panga mutsiko kha vhathu uri vha vule.

Nṋe ndi vhona i songo lugela mitambo ya inthanethe ngauri i khou ita uri vhathu vha ḓitike nga maanḓa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani kana dzi computer dzedzi dzine vha shumisa u tamba mitambo. U fhira uri vha vhe vha tshi khou u bvela nnḓa, vha tshi khou ita zwine ra zwi vhidza uri u socializer, u engager, u amba na vhathu na u fhaṱa vhukonani kana relationship yavhuḓi na vhathu.

Mutambo wa inthanethe une vhathu vha u funa nga maanḓesa ndi FIFA, kanzhi ri wana uri u tambiwa nga vhathu vha tshinnani.

Ee ndo no ḓiwana ndi khou tamba video games online na vhaṅwe vhathu vhane a thi vha ḓivhi, tshenzhemo yanga yo vha i yavhuḓi nga maanḓa.

Tshenzhemo yanga ndi ya vhuḓisa nga maanḓa, ndi a kona u tamba na vhathu vhane a vhahotsini na nṋe vhane vha kha maṅwe mashango. Ndi a kona u fhaṱa vhukonani ha online, ndi na vhathu vhane a thi vha ḓivhi musi ndi tshi khou tamba video games. I ḓi vha ya vhuḓi naho i tshi nga ita uri vhathu vha ṱuwe vho ḓivalela nḓuni vha sa khou bvela nnḓa vha ya vha vhumba vhushaka na vhaṅwe vhathu ha physical.

Fhethu hune vha ya kha inthanethe musi u tshi ṱoḓa u tamba mitambo ya inthanethe ri na dzi website dzine dzo dizaineliwa uri vhathu vha kone u redzhisiṱa zwidodombedzwa zwa vhuṋe uri vha kone u tamba geimi. Ra dovha hafhu ra vha na dzi apps futhi dzine ri nga dzi wana kha Istore kana Playstore hune ri ḓo ya ra dzi downloader hanengei ra tamba. Sa tsumbo ya geimi ri na app ine ya vhidziwa u pfi Ludo ine vhathu vha a ḓi tamba nga khou shumisa inthanethe na vhathu vha maṅwe mashango.

Mitambo iṅwe ine nda nga i ṱuṱuwedza ndi mitambo ya social interaction, u vhumba vhukonani, i ṱuṱuwedza uri vhathu vha vhe na vhukoni ha u shumisana na vhaṅwe vhathu zwine ra zwi ḓivha sa online community . Ya dovha ya ita uri vhathu vha sa fariwe nga mitsiko sa musi eyo mitambo vha tshi ḓo vha vha tshi khou tamba na vhaṅwe vhathu vho hangwa zwithu zwine zwi nga vha ḽisa mbilu.

U nga tamba geimi kha inthanethe u tshi khou shumisa founu yau luṱingothendeleki, u tshi khou shumisa tablet kana Ipad, wa dovha hafhu wa shumisa computer kana laphithopho.

Hai nṋe ndi tshi tou sedza ndi vhona zwi songo fanela nga maanḓesa uri muthu a fhedzese tshifhinga tshilapfhu o dzula a tshi khou tamba geimi dza inthanethe. Ndi vhona zwi songo fanela na luthihi.

Tshifhinga tshine nda ḓiwana ndi khou tamba dzi geimi kha inthanethe ndi musi zwikolo zwo vha zwo vala ndo vha ndi si na mushumo wa tshikolo une nda nga vha ndi khou ita. Fhedziha ndo vha ndo sala ndi ndoṱhe hu si na muṅwe ṅwana hayani ane nda nga vha ndi khou tamba naye, khonani dzanga nadzo dzo vha dzo ya u dala. Ndo ḓiwana ndi tshi khou borea lwe nda humbula uri ndi khwine ndi download app ndi tambe geimi online u ṱuṱula muhumbulo na u fhungudza vhuludu.

Mitambo ine vhana vha vhuponi ha hashu vha tamba yone i vha yo katela na mitambo ya sialala ine ya vha malende, tshigombela, zwikona. Miṅwe ine ya vha hone ndi u tamba lenzi kana uḽu, tsumbo ya luimbo lune lwa imbiwa ndi lwa uri, mahayani ro vha ro dzula, u nga ri ri vhe ri zwi ḓivhe ro vha ro dzula mahayani.

Ndo tamba tshigombela, malende na dzi lenzi na marandasi na bola.

Mitambo ine yo fhiriselwa kha mirafho miṱuku na i ḓaho tshifhinga tshoṱhe ndi vhona u nga ndi mufuvhu na ndode.

Vhuṱhogwa ha muṅwe mutambo ndi nga amba mutambo wa chess une u a ḓi tambiwa online kana hu si online, vhuṱhogwa hawo u thusa uri muthu a kone u shumisa maluvhi awe nga nḓila yo kalulaho.

Maitele ane a vha hone, ndi u ṱhogomela mutakalo wa muvhili na muya zwi ita zwa uri wo ḽa na u nwa zwavhuḓi u saathu thoma u tamba, ndi u ita uri u ṱavhanye u shuma u ndi u ṱavhanya u shumisa zwishumiswa ezwi zwi vha zwo katela u sedza zwishumiswa zwine zwa nga dzi controllers, dzi headset na pc kana luṱingothendeleki lwa smart. U dzudzanya nḓila ya u tamba u kona u ḓivha zwori u tambisa hani na milayo ine ya vha hone, tshiṅwe hafhu ndi u langa tshifhinga.

Hai ndi vhona zwi songo fanela uri vhathu vha tambe mitambo ya kha founu for tshifhinga tshilapfhu nga uri masiandoitwa ane avha hone vhathu vha alwala maṱo musi vha tshi kho fhedzesa tshifhinga tshilapfhu vho sedzesa zwithu zwine zwa vha uri zwi na ḽaithi nga maanḓa. Vha fhedza vha tshi kho lwala maṱo, vha fhedzisela vha tshi kho sa kona u vha na tshikili tsha u amba na vhathu, kana u ḓi wana vha tshi khou ita zwine ra zwi vhidza uri social engagement sa vhunga vha tshi fhedza tshifhinga tshinzhi vha kha founu.

Dzi puḽatifomo dzine dza vha hone ri na dzi online website hune vhathu vha a kona u tamba game ri na dzi apps dzine ri nga ya ra dzi downloader kha play store kana kha istore.

Game dzine nda takalela u dzi tamba kana u ḓi wana ndi khou tamba kha founu yanga ndi ludo game ndi makaraṱa na FIFA.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou fhaṱa vhukonani na vhathu vha online musi ndi tshi khou tamba mitambo ya online hune ro ḓo swika he ra ḓowelana nga maanḓa ra thoma u amba roṱhe mashudu mavhuya hovha hu muthu ane a vha uri u wela u dzula hanefha kha shango ḽa fhano ra sala ri tshi vho vha na vhukonani vhune ndi ha vhuḓi nga mannḓa naho ri sathu swika kha tshifhinga tshine ra ṱangana ra vhonana physical.

Game ine nda i funesa nga maanḓesa a naho ndo vha ndi songo i amba kha dza murahu ndi chess hone ndi i funa nga uri i nthusa uri i i kone u khwinifhadza ku humbulele kwanga i ngita uri ndi kone u humbula nga nḓila yo kalulaho ine ri nga ḓi ri critical thinking nga tshikhuwa.

Masiandaitwa a si a vhuḓi ane a nga bvelela kha laptop yanga ndi nga uri laptop yanga i nga ḓala vhukuma storedzhi tsha laptop tshi ḓo ḓala laptop i ḓo crush ya thoma u shuma ya thoma u shuma nga u ongolowa zwine zwi ḓo kwama tshiṅwe na tshiṅwe kana tshumelo iṅwe na iṅwe ine ya vha kha laptop beṱiri ya laptop i ḓo tshinyala sa vhunga i dzi game dzi tshi fhedzesa mulilo munzhi wa battery.

Vhukonḓi vhune havha hone ndi tshipidi kana sipidi tshine tshavha tsha internet connection ine ya muthu a ḓo vha a nayo. muthu a nga wana uri u kho tamba game na muthu ane tshipidi kana nḓila ine data dzawe dza vha dzi kho shumisa ngayo kana internet connection i fhasisa nga maanḓa lune ene zwithu zwawe zwi ḓo vha zwo luga fhedzi kutambele ku nga sivhe nga nḓila ine yo leluwaho kana nga nḓila ine ya vha smototh sa vhunga muṅwe a tshi ḓo vha a tshi khou ṱangana na thaidzo ya netiweke. Zwine zwa ḓo sala zwi kho ita uri mini mutambo uyo u khou tambiwa online u si tsha ḓifha kana u si tsha takadza kana ha fhedzisela hu si tshavha na u anḓana.

Khombo dzine dza nga bvelela musi musi a tshi khou tamba mitambo online muthu a nga vha a tshi khou ita zwine ra zwi vhidza uri multi tasking a tshi kho shuma mishumo minzhi nga tshifhinga tshithihi. A nga wana uri u khou bika a dovha a vha a khou tamba game online muhumbulo wawe u ḓo vha u focused wo lavhelesa mafhungo a game a hangwa zwa uri u khou bika kana u khou aina kana u khou ita muṅwe mishumo a fhedzisela a tshi vho hangwa zwithu zwine zwa ḓo ita masiandoitwa a si zwavhuḓi ngeno muthu a kha founu.

Mutambo une nda nga u ṱuṱuwedza uri vhathu vha ḓi dzhenise khawo ndi mutambo wa chess. Mutambo wa chess u ṱuṱula na u ita uri muthu a humbule nga nḓila ya yo kalulesaho nga maanḓa nga iṅwe nḓila u to fhaṱa muhumbulo wa muthu. Mutambo muṅwe ndi wa FIFA une uvha u mafhungo a bola ya milenzhe nawo u wa fhaṱa muhumbulo na u ita uri vhathu vha ḓivhe zwinzhi nga ha bola ya milenzhe.

Ndi mutambo wa chess, ndi mutambo wa ludo, ngauri kha i mitambo ndo no vhumba vhukonani kana vhushaka na vhaṅwe vhathu online vhane ro no ḓowelana u tamba. Musi muṅwe a kho pfha uri u khou nyaga u tamba u wa requester mutambo na nṋe kharali ndi songo farekanea nga ngeno ra tamba roṱhe.

Matambele ane o tendelwa one ane avha na mutakalo wavhuḓi khathihi na u fhaṱa vhukonani ndi u sa fhedza tshifhinga tshilapfu u kha mitambo heinoni ya online. Tshiṅwe hafhu ndi u sa ko amba zwithu zwau zwau zwa vhuṋe u tshi kho vhudza vhathu vhane a vha uri a u vha ḓivhi ngauri hu vhathu vhanzhi vhane vha vha vha songo ḓa nga mbilu yo ṱambaho kha iyi mitambo vha nga vha vha na dziṅwe dzi pulani dzavho so muthu u tea u dzula o tsireledzea tshifhinga tshoṱhe.